Ngithanda ujamu owenziwe ekhaya ngoba ekhaya kuzoba lula ukuthi uwubone ukuthi wenziwe ngezithelo ziphi nanokuthi uzowubona kusukela kusukela kuma resiphi ukuthi uqalephi wayiswaphi wenziwa ngani. And futhi nesandla esenza wona lowo jamu uzosibona ukuthi senziwe ngezandla ezi-clean noma ezingcolile. So, nokuthi noma usuwenziwe lowo jamu uzowubona kahle ukuthi ukuqala kwawo nengcino yawo ukuthi uphelelephi and futhi-ke kuyothi uma sekuphelile ubamnandi and futhi u-healthy.

Akaqhubeke nokonga eyakhe imbewu because lezi zinto lezi ezimodifayiwe e-genetically azikho-right empilweni and umakuya ngokwempilo into esheshe yamodifayiwar nje ayi ayikho hundred percent right ngcono kona aqhubeke neyakhe le ayithatha khona enhlabathini because i-natural and izophuma intoyakhe njengoba injalo ukushesha ukuthi ujahe into ebizogulisa abantu ayikho-right, so ile yakhe engcono ephilisayo and futhi iyonga cause into esheshayo iyagulisa.

Right yokulima enelanga isihlabathi esi-right and nendawo ezohlezi i-produce-a amanzi or inamanzi. Emathuluzini ilokho isipedi mawuzofuna ukugumba ukuze uzofaka iy'nhlamvu zokulima, ihhala lokuhlunga inhlabathi ibe-right ney'mpande iy'nhlamvu inhlamvu lezi zokulima uma kuwukuthi ufuna ukulima mhlawumbe ama-vegetable nazo ziyadingakala.

Ukuzizwa kwami mangisawuqala lowo msebenzi wokuvuka ekuseni kona kungathi ukuthi ukubanzinyana ukuvuka ekuseni kakhulu kodwa ekuhambeni nokuhamba kwesikhathi into masuyijwayele uke uzizwe usu-right sewukujwayele nokuvuka ekuseni and futhi ukubeka engqondweni ukuthi mangasengi iy'nkomo ngazondli ney'nkukhu iyona into ebekade ikufakela imali and ungakwenzi kwayo-ke-ke angeke kukunik'ukuthi uthole imali, so ekugcineni ngingazizwa ngi-right because ekugcineni lento engiy'yenzayo izongifakela imali.

Cha ngezindiza kuyasiza, kuyasiza kakhulu because iyakwazi ukugcina iy'nambuzane ukuthi zingafinyeleli kwinsimu yakho and iyakwazi ukuthi ikwazi uku-monitor twenty-four seven ukuthi insimu yakho isa-right yini ensimini. Futhi iyasiza ukugxosh'izilwane lezi mayifuna ukudl'insimu yakho iyasiza, iyasiza kakhulu indiza and futhi iyakwazi ukuthi izokubhekela indawo yakho nje ukuthi i-right yini zinsuku zonke iyakwazi ukuzokubikela. Iyayidlala nje indima enkulu kabi enkulu indima.

Futhi ayikho right inhlabathi ngingathatha ucezwana lenhlabathi, ngilamanise. And then emva kwalokho mase ilingi ngiyalidrayisa, lube dry. And then emvakalokhu ulinde ubone ukuthi luya lokhunja yini. It's either lishintsha libe ubumba, or liyahlukana liyahlukana phakathi, liba ama-crumbs than emva kwalokho, ila ozobona khona ukuthi ayikho right inhlabathi yakho for ukuthi ukhulise izithelo.

Ukuthi uvune ngesandla because amanye ama-vegetable ayadinga ukuthi uwayeke azabe-right and then emva kwalokho usebenzise ama-tools anjengo celemba noma o-bush noma imfologo ukuze ubone yini ukuthi ase-right ukuthi angahamba yini ayodayiswa emakethe.

Ofanele zisebenze isikhathi esifana njengabantu because umuntu uyakwazi ukusebenza isikhathi esingango-nine hours ngosuku and then mase adinga ukuphumula ukuthi athole amandla for kusasa. So, nazo-ke izilwane ngiyathemba ukuthi ziyadinga ukuthi maseziqede ukusebenza zithole isikhathi sokuphumula futhi zidle cause ziyafana, ziyafana nomuntu isilwane siyafana nje nomuntu. Akusona nje just isilwane sokuphatha umsebenzi usuku lonke nazo ziyakhathala. So, u-nine hours ngosuku kuyadingakala ukuthi ziwusebenze and then zithol'ukuphumula.

Hheyi tholakala kuma-crops ummbila, ummbila umuntu elime ummbila eyohlangana ney'nyoni le eyijwayele okudla ummbila. So, zashabalalisa kakhulu ibhizinisi because njalo ziyafika umuntu mayengekho makungekho umuntu ogadayo, zifike zidle ummbila wonke. And then mawusuthi uyafika ummbila awusekho and angeke usakwazi futhi ukuwudayisa and usulahlekelwe yimali-ke lapho nezithelo zokutshala ukuthi utshale futhi again ummbila, kusuke ukulahlekelwa yonk'into.

Impumelelo enkulu, inkulu. Kodwa isikhathi ukuthi ufike empumelelweni asisheshi njengo njengase mshinini kodwa-ke esandleni uzokwazi ukuthi u-gain-e, u-gain-e imali uya-save-a. Emshinini ubuye uwusevise uding'imali, uding'ugesi and udinga ukuthi uhlezi nje uwunakekelile. Isandla nje uyahamba uvune udayise, awukhiphi imali eningi.

Izulu siyayithinta inqubo yokuvuna. Sithinta ngokuthi makunganethi utshalile meyingekho nje amanzi so izitshalo zakho azimili ngesikhathi so leyonto iyadileya ukuthi uthole uthole izitshalo ezi-right sezi lokhunjile. And futhi kuyalahlekela ukuthi uzidayise emakethe.

Khona kuhlatshangezwana nazo ngoba if ezothola indawo engenaso isihlabathi esi-right sokuthi alime kuyona, hhayi lapho angahlangabezana nenkinga ngokuthi izitshalo zakhe zingakhuli nhlobo. Lapho nje kungadileya izinto eziningi kabi zakhe zokuthi insima yakhe ikhule ibe-right.

Kungasiza i-decompost and usebenzise nekhava ukuthi ukwazi ukukhavarisha umhlabathi wakho. Makuzoba khona ukushisa kwelanga okungaphezulu ukwazi nje ukukhavarisha umhlabathi wakho ne-decomposting.